Mo gae, re apara diaparo tsa setso tsa Setswana mme di ne di a fetoga mo dingwaga di ntse di feta, ba etsa diaparo tse di sa tshwaneng le tsa pele gone jaanong go dirilwe diaparo tse dišwa tsa moaparo wa Setswana. Pele-pele go ne go aparwa makgabe, gone jaanong go apariwa sekete le top-o tse di colour blue and white.

Go apara ka mokgwa wa setso ko di conference-eng go ka nna tsela e ntle ya go bontsha setso sa motho le go kopanya moetlo le seemo sa se . Go apara jaana go ka thusa go bontsha boikgodiso jwa setso.

Go ya ka setso sa rona sa mo Aforika Borwa moaparo wa setso wa basadi o ka nna wa diaparo tsa bogologolo jaaka ka seqna sa Sesotho kgotsa diaparo tsa Sezulu. Ke nagana gore diaparo tse di dintle ka gore di bontsha botlhale le setso sa rona.

Mo go apereng ga basadi go na le mefuta e e farologaneng ya diaparo tse di amogelesegang mo dithabeng tse di farologaneng, ba bangwe ba ka bona diaparo tse dikhutshwane e le tsa setso fela mme ba bangwe ba ka nna le dikakanyo tse di farologaneng mabapi le go apara mo bathong.

Bontsi jwa batho ba rata go apara diaparo tse di itsegeng le tse di tlhabologileng. Go tswa mo malatsing a maloba diaparo tsa setso di ne di le botlhokwa thata jaaka diaparo tsa Setswana tse di dirilweng ka matlalo le diaparo tse di kgabisitsweng ka mekgabiso ya setso, gompieno batho ba kopanya fashion-e ya setso le ya boditšhabatšhaba, ba dira gore diaparo tsa bone di nne botoka, di kgatlhise.

Mo Setswana, go na le ditlwaelo tse di rileng tsa diaparo tsa basadi ba ba nyetsweng ba di apara jaaka go apara Sekgowa kgotsa diaparo tse di bontshang maitseo le go tlotla setso. Go apara moaparo o rileng go ka nna ga a bontsha maitseo, go tlotla ngwetsi le losika le go latela ditlwaelo tsa setso, go le jalo go ya ka setso le ditlwaelo tsa Setswana.

Diaparo tsa setso tsa Setswana di diriwa ka matlalo le dikgwele tsa diphologolo jaaka kgomo, podi le nku. Ke gore matlalo le dikgwele di ne di le bonolo go di bona le go di sebetsa mo tsa bogologolo.

Kamano magareng ga setso le diaparo tsa basadi e bontsha ka moo moetlo kapa setso se bopang diaparo tsa basadi ba di aparang, diaparo di ka bontsha tlotlo ya setso, boitshwaro le maemo a setso.

Diaparo tsa setso di tla tshela mmogo le di fešene tsa segompieno ebile di ka kopana. Mo South Africa re bona motswako wa diaparo tsa setso jaaka diaparo tsa Sesotho kapa diaparo tsa Sexhosa di kopane le difešeneng tsa segompieno batho ba bangwe ba rata go apara diaparo tsa setso ka mokgwa o motšha ba di kopanya le di-style tse di farologaneng mme seo se dira gore diaparo tsa setso di nne le bophelo bo botšha.

Diaparo tsa setso di na le seabe se segolo mo go bolokeng ngwaoboswa ka gore di emela botshelo jwa setso, ditso le mekgwa ya setso.

Fashion-e e bontsha gore diaparo ga di a tshwanela go laolwa ke bong fela mme di ya ka tsa itlhopelwa go ya ka mokgwa le boikgethelo jwa motho ka bo ene.

Ka nako tsa moruo o maatla, batho ba ka rata go apara diaparo tsa maemo a godimo go bontsha katlego ya bona. Mabaka a ikonomi a ka etsa gore batho ba apare diaparo tse theko ko tlase kapa tsa bobedi. Basadi ba ba aparang ka tsela e ba aparang ka yona e ba lebegang ka yona di ka susumetsa jwa ka setso mekgwa ya le maemo a ikonomi.